Ndi zwa ndeme vhukuma kha tshitshavha hashu wana mafhungo a vhupo kha tshiṱitshi tsha radio, ndi vhona unga tshiṱitshi tsha radio ndi tshone tshine tsha fulufhedzea musi tsho vhambedziwa na mafhungo a internet vhunga tshiṱitshi tsha radio tshi tshi thoma tsha ita dziṱhoḓulususo musi tshi sa thu vhiga mafhungo, ngeno internet i sa iti dziṱhoḓulususo i tshi sokou vhiga mafhungo ane na u vha a vhukuma a si vhe a vhukuma.

Tshifhinga tshinzhi musi Wi-Fi ya tshitshavha i tshi tsima, ndi vha ndi sathu fhedza zwine nda khou ita.

Ndi vhona unga khaedu ya thengo ya data i kwama vhaswa nga nḓila i si ya vhuḓi, vhunga kha shango ḽa musalauno zwithu zwo no shanduka tshoṱhe, mishumo minzhi ine yavha hone i wanala kha internet, vhathu vhanzhi vha shumisa internet u wana mishumo yeneyo, zwine zwa siya vhaswa vhanzhi vhane vha vha kha nyimele ya u sa vha na mushumo vha sa koni u swikelela u wana mushumo wonoyo, sa izwi vha si na masheleni a nga renga data uri vha kono u ṱoḓa mushumo wonoyo. Ndi vhona khaedu eyi i si ya vhuḓi na luthihi lune muvhuso u tea u ita mafhungo nga hazwo, u fanela u ita uri data i vhe mahala, kana mishumo i sa wanele kha internet vhunga vhaswa vhanzhi vha tshi balelwa u i swikelela u kona u i apuḽaya.

Mimuvi ine nda takalela u i vhona kha dzi satellite ndi mimuvi ya u seisa, mimuvi ine yo ḓala vho ramiswaswo, ndi dovha hafhu nda takalela u vhona mimuvi ine yavha na pfhunzo nga khayo, hu u itela u ṱuṱula maluvhi na muhumbulo wanga.

Radio dzi khou thusa nga maanḓa kha u vhiga mivhigo kha vhathu vha lushaka, vhunga radio dzi tshi ita uri awara iṅwe na iṅwe hu vhe hu na mivhigo kana hu na mafhungo maswa maswa ine ya ḓisa tshitshavhani.

Ndi vhona zwi songo khakhea u hadzimana kana u kovhelana dzigaraṱa dza satellite sa izwi vhaṅwe vha tshi ngavha vha sina dzigaraṱa dzenedzo, zwine zwa ḓo thusa uri vha kone u vhona dzi film dzoyaho u nga u fhambana naho vha si vha vha tshi nga vha vha sina dzigaraṱa dza u shumisa satellite.

Nḓivhadzo ya radiyo i takadze kana i vhe ya ndeme u thetshelesiwa, ndi ya uri mafhungo ane a khou ambiwa ndi mafhungo ane a khou itea kha vhupo vhono vho na, nga tshifhinga tshenetsho na, na uri mafhungo ayo a na ndeme vhungafhani u , kha vhathetshelesi vha iyo radio.

Hai, a thi thu ḓi wana ndi tshi khou founa kha mbekanyamushumo ya nyambedzano ya radio, fhedzi ndo no ḓi wana ndi tshi khou rumela mulaedza kha zwileludzi zwa vhudavhidzani, tshenzhemo yanga ndi ya uri ndi zwavhuḓi nga mannḓa u ḓi wana mulaedza wawu u tshi khou vhaliwa kha mbekanyamushumo sa izwi hu tshi vha hu na vhathu vhaṅwe vhanzhi vhane vha vha vho thetshelesa zwine iwe wa vha u tshi khou amba.

Muzika u ne wa lila kha radio ya tshitshavha, u sumbedza mvelelo ya ḓorobo yeneyi ngauri ndi muzika u ne wo sikwa nga musalauḽa, wa dovha wa vha muzika u ne wo sikwa nga musalauno, wo sikwa nga vhathu vhane vha vha vha mvelele kana ḓorobo yeneyi ya dzingu ḽashu, zwine zwa ita uri vhathu vha kone u guda nga ha ḓorobo yeneyi nga kha muzika wonoyu u ne wa lila kha radio ya tshitshavha.

U lenga ha Wi-Fi zwi ita uri u guda u shuma zwi lenge vhunga Wi-Fi eyo i tshi dovha i tshi khou ita uri zwine wa khou ṱoḓa u guda zwi sa swike nga tshifhinga. Zwi dovha hafhu zwa ita uri na u awela u awele tshifhinga tsho no pfhuka sa izwi nga tshifhinga tshine wa ḓovha u khou fanela u awela ngatsho u tshi ḓovha u tshi khou guda, zwo vhangwa nga uri Wi-Fi yo lenga u swika.

Uri ndi kone u wana uri mafhungo ndi a vhukuma kana a si a vhukuma a ne a kho phaḓalala kha internet, zwine nda ita ndi zwa uri, ndi thoma nda thetshelesa radio ya vhupo ha hashu u pfha arali vha tshi ḓo vhiga mafhungo haneyo, ndi dovha hafhu nda sedza na kha theḽevishini u vhona uri vha ḓo vhiga mafhungo aneo, arali vha sa vhiga mafhungo haneo, khonadzeo dzivha dzi khulwane dza uri mafhungo haneo a ne a khou phaḓalala ndi mafhungo a si a vhukuma.

Vhuṱali ha maitele vhu ḓo ita uri zwithu zwi leluwe nga kha matshilo hashu, vhuṱali ha maitele vhu ḓo kona u ita dziṱhoḓulususo dzononga kha zwa mutakalo, vhu ḓo kona u ita dziṱhoḓuluso nga kha malwadze o fhambananaho uri ri kone u wana dzi phindulo. Huna malwadze manzhi ane hana mishonga, ndi vhona u nga vhuṱali ha maitele vhu nga swika hune ha nga kona u ita dziṱhoḓulususo ra kona u ḓi wana ri tshi khou vha na mishonga yo fhambananaho, vhathu vhanzhi vha kona u wana vha tshi khou alafhiwa kha malwadze ane vhathu vhanzhi vha ḓivha a sa lafhei.

Musi ndo lindela bupo zwine nda zwi shumisa kha Wi-Fi ndi zwa u ḓi mvumvusa sa vhunga u lindela bufho zwi tshi vha zwithu zwine zwa nga u fha mutsiko, zwine nda ita ndi u ḓi mvumvusa uri ndi vhe ndo takala u swikela vhupo ḽi tshi swika.

Musi ndi tshi ṱoḓa u renga data, zwine nda thoma nda ita ndi thusedza data dzine a dzi khou ḓura, nahone dzine dza vha nnzhi nga kha mutengo wa fhasi, musi ndo no dzi wana dzine dza vha nnzhi nga mutengo wa fhasi, ndi dzone dzine nda dzi renga.

Vhunzhi ha dzi app dzine dza vha kha dzi smartphone dzi a humbela thendelo ya u sikelela mafhungo a vhune kana data, vhunzhi ha app dza hone dzi fulufhedzisa uri mafhungo aya a vhune, a dzi nga ḓo a phaḓaladza fhedzi, vhathu vhanzhi vha sumbedzisa uri a idzo naho dzo fulufhedzisa uri a dzi nga phaḓaladzi mafhungo ayo dzi fhedza dzo a phadaladza kha khamphani nnzhi dzine vha tou renga mafhungo ayo nga masheleni asina vhukono. Zwine zwa ita uri ndi vhe na mbilaelo nga ha u tsireledza ha mafhungo anga musi ndi tshi vha, ndi tshi ita app kha smartphone tshanga.

Ee, hu na phambano kha mbadelo dza u ḓadza data vhukati.

Nṋe ndi vhona u guda kiḽasini hu zwone zwavhuḓi sa izwi guda kiḽasini u tshi nga kona u vhudzisa vhadededzi zwiṅwe na zwiṅwe zwine wa ṱoḓa u dovha hafhu wa nga kona u vhudzisa khonani dzau uri dzi kone u thusa kha zwine a u kho to pfhesesa zwavhuḓi.

Ee, ndo no vhona mbekanyamushumo ine ya vhidziwa Muvhango ine ya tamba nga luambo lwa Tshivenḓa.

U ḓadza data zwono leluwa u fhira miṅwaha yo fhiraho sa hezwi zwino u tshi nga kona u ḓa dza data u kho tea u shumisa bannga u tshi kho shumisa ṱhingothendeleki lwau.

Ndi nga themendela mbekanyamushumo ya Muvhango ine ya tamba kha SABC 2 sa izwi i mbekanyamushumo ya vhuḓi nga mannḓa ine i ya mvumvusa vhukuma.

U ṱalela mitambo kha puḽatifomo dza matangwa zwi ḓura vhukuma u fhira u ṱalela kha tv yo ḓoweleyaho fhedzi musi u tshi kho ṱalela kha puḽatifomo dza matangwa ndi zwavhuḓi vhukuma sa izwi u tshi kho ṱalela kha vhathu vhane vho to ḓi imisela u hasha zwa mitambo.

Ee, ndo no vhuya nda fanela u khantsela u nwalisa nga ṅwambo wa mbadelo dzo dzumbamaho sa izwi nṋe ndo vha ndi tshi kho ḓivha mbadelo dzo imaho ngauri ngeno hu na dziṅwe mbadelo dzo dzumbamaho dzine nda fanela u dzibadela dzine ndovha ndi si na masheleni aṋeo.

Hai, ndi vhona hu sina mimuvi ya Afrika Tshipembe ya o ḓa naho kha dzi puḽatifomo dzine nda dzi shumisa ndi vhona ho ḓalesa mimuvi ya madzhango a nnḓa ngeno mimuvi ya Afurika Tshipembe itshi ita huvha mi movie i vhaleyaho.

Ee, ndi ḓi wana ndi tshi khou ḓadza data nzhi nga zwiṅwe zwifhinga sa ṅwedzi sa izwi data hu zwithu tshine tsha ḓura vhukuma fhano kha ḽa Afrika Tshipembe

Shuma vhathu kana luṱingothendeleki vha nga tsireledza u sa xelelwa nga data ngau sa dzulela u shumisa luṱingothendeleki, vha nga ita zwinwe zwithu kha dzi ṱhingo dzavho dzine a zwi to ṱoḓa data sa unga founela vhathu to amba navho u tshi kho to shumisa founu u fhirisa u shumisa vhuleludzi ha vhudavhidzani vhungoho social media sa izwi social media i tshi nga fhedza data idzo.

Nṋe ndi vhona mbekanyamushumo dzapo dzi tshi seisa nahone dzi dza khwiṋe u fhira dza dzi tshaka sa izwi kha mbekanyamushumo dzapo vhatshi shumisa luambo lune ndo lu ḓowela lune nda lu pfhesesa khwine zwine zwa ita uri ndi pfhe mbekanyamushumo dzapo hu dzone dzine dza vha khwiṋe u fhira dza dzi tshaka.

Dzi streaming dzo dzhiela vhudzulo DVD sa ezwi DVD dzo vha dzi tshi ḓura vhukuma streaming yo leluwa u fhira DVD zwine zwa ita uri vhathu vhanzhi vha kone u ḓi wana vha tshi kho shumisa streaming u fhirisa u shumisa DVD, DVD i dovha hafhu ya vha ya musalauḽa vhathu vhanzhi vha kho shandukani zwifhinga zwi kho shanduka zwine zwa ita uri vhathu vhanzhi vha ye kha streaming u fhirisa ya kha DVD.

Documentary ye nda i vhona ya khwinesa a thi tsha to humbula dzina ḽa ye zwavhuḓi fhedzi ndo i vhona kha e-TV.

Ee, ndo no wana zwi tshi khou nkonḓela sa izwi dziṅwe dzi tshaka dzo fhambananaho tshaka yanga na dziṅwe mvelele dzo fhambananaho mvelele yanga ndo no wana zwi tshi konḓela vhukuma u pfesesa uri ndi ngani vhathu vha dziṅwe tshaka vha tshi ita zwithu nga inwe nḓila ngeno kha tshaka kana kha mvelelo yanga zwi tshi itiwa nga nḓila ine.

Ee, ndo no vhuya nda shandukela kha muṅwe munetshedzi wa dzi founu ngauri data kha founu ye nda vha ndi tshi kho i shumisa kale yo vha i tshi dzulela u ṱavhanya u fhela ndo ri musi ndo no shandukela kha inwe founu nda wana uri data dzanga dzi a dzula tshifhinga tshilapfhu.

Ndi zwa ndeme vhukuma uri vhaswa vha vhone mvelelo dzavho nga kha mimuvi. Zwi ita uri vhaswa vha maanḓafhadzee zwa dovha hafhu zwa ita uri vhaswa vha kone u guda zwinzhi nga mvelele yavho na uri vha kone u pfhesesa uri ndi ngani zwithu zwi tshi itiwa nga nḓila yeneyi kha mvelele yavho.

Ndi zwa ndeme vhukuma uri ndi vhone mutambo une nda u funesa thi kha puḽatifomo dza matangwa zwi ita uri ndi sa tou pfha nga vhathu nnḓa vha tshi khou amba uri mutambo une nda u funesa wo tshimbila nga nḓila ḓe zwi ita uri ndi pfhe ndi na dakalo sa izwi ndi tshi khou vhona mutambo uyo thwi.

Hai, nṋe ndi vhona unga matangwa apo ha imeleli tshitshavha tshashu zwavhuḓi sa izwi matangwa aya a sa tu tamba nga nḓila ine ya vha ya vhuḓi. Vha fhedzisela tshifhinga tshinzhi vha tshi wana vha sa khou vhuya na tshiphuga.

Nṋe a thi tendelani nazwo, ndi vhona unga a zwo ngo fanela uri data i ḓure nga maanḓesa ri tshi khou sedza ikonomi ya afurika tshipembe ri tshi khou sedza uri vhathu vhanzhi Afrika Tshipembe a vha shumi futhi mishumo minzhi i vho wanalesa online zwine zwa amba uri vhathu vha fanela u vha na data uri vha kone u apuḽaya mishumo yeneyo zwine zwa sala zwi si tshavha zwavhuḓi ngauri vhathu vha sala vha si tsha kona u apuḽaya mishumo yeneyo sa vhunga data dzi tshi khou ḓura.

Ndi vhona unga tsha khwiṋe ndi u renga sim card yapo sa vhunga kha maṅwe mashango data dzi sa tou ḓura u fana na Afrika Tshipembe ndi vhona unga ndi nga vhulunga masheleni manzhi musi ndi tshi khou shumisa sim khadi yapo.

Hai a thithu vhuya nda pfha nga theḽemedisini fhedzi ndi vhona unga ndi muhumbulo wavhuḓi sa izwi hu na vhathu vhane vha vha vha tshi kho vhaisala lune vhanga balelwa u ya sibadela u vhona dokotela u tshi kho shumisa luṱingo lwau kana computer ndi vhona zwo leluwa vhukuma.

Ee u amba na madokotela nga dzi founu zwi nga thusa vhathu vhane vha dzula kule na dzi kiḽiniki kana zwibadela sa vhunga zwi tshi ḓo vha leludzela lwendo lwa u ṱwa vha tshi khou ya kiḽiniki kana sibadela dokotela u ḓo kona u vha vhona kha founu zwine zwa ḓo kona u leludza matshilo avho.

Ee ndi nga kona u vhona dokotela nga founu kana video chat arali zwi tshi nga konadzea sa izwi tshiṅwe tshifhinga u tshi vha u tshi kho lwala nga nḓila ine wa nga balelwa u u ya kiḽiniki lune u vhona dokotela nga video kana nga founu zwi tshi nga leludza mafhungo.

Ndi vhona unga theḽemedisini i thusa vhathu vhane vha dzula kule na zwibadela hu itela uri vha kone u vhona dokotela nga u ṱavhanya i dovha hafhu ya thusa vhathu vhane vha khou lwalesa vhukuma lune vhanga balelwa u ya sibadela lwa tshihaḓu, i dovha hafhu ya thusa vhathu vha no nga vhakegulu kana vha kala vhane kanzhi vha na thaidzo dza milenzhe lune u ya kiḽiniki kana sibadela zwi a vha konḓela.

Zwithu zwine nda vhona zwi zwa ndeme ndi zwa uri ndi zwa luambo hu fanela u vha na luambo lu ne muthu muṅwe na muṅwe u ḓo kona u swikelela dokotela nga luambo lwawe sa izwi hu si vhoṱhe vhathu vhane vha kone u amba nga tshiisimani. Ndi dovha hafhu nda vhona uri i fanela u leludza zwithu hu itela uri vhathu vha no nga vhakalaha na vhakegulu vhane a vha tu ḓivha zwinzhi nga thekhinolodzhi vha ḓo kona u i shumisa u itela uri vha kone u amba na madokotela.

Nṋe ndi funesa muzika wa gospel tshine tsha ita uri muzika wono yo u vhe wo khetheaho ndi tsha uri ndi muzika une ndi wa u renda mudzimu zwine nda zwi funesa nga maanḓa.

Ndi shumisa puḽatifomo dzo nonga yutshubu na spotify ine nda i shumisesa nga maanḓa ndi yutshubu sa izwi i tshi ntendela u vhona na dzivideo ngeno i sa ḓuri a i shumisesi data nnzhi ndi ngazwo ndi tshi shumisesa yutshubu.

Ndi vhona zwo no leluwa u thetshelesa muzika kha tshifhinga tsha zwino sa vhunga arali u sina data ya uri u kone u thetshelesa muzika kha yutshubu kana spotify u tshi nga kona u isa kha tshaneḽe dza theḽevishini wa kona u vhona muzika wonowo nga mahala.

Musi ndi tshi thetshelesa muzika ndi takalela hafhu u dovha nda vhona na video, video ita i ntakadza ngauri ndi vha ndi tshi khou kona u vhona uri luimbo lufhio lu tshiniwa nga nḓila ḓe zwine zwa ita uri ndi gude u tshina khathihi na u imba luimbo lwo nolo.

Ndi muzika wa gospel sa izwi muzika uyu kanzhi u tshi vha u khou renda mudzimu u dovha hafhu wa sumbedzisa uri mudzimu u ḓo dzulela u vha na iwe na kha zwifhinga zwikonḓaho.

U ya nga ha nṋe mutevhe wa TV wo teaho u ya nga ha tshiṱori khathihi na vhatambi vha tshiṱori tshenetsho.

Puḽatifomo dza muzika ndi nga dzi shumisa u posa muzika wanga uri vhatevheli kana vha funi vha muzika wa tshivenḓa vha kone u pfha muzika une nda u ita na uri ndi wanala gai na uri muzika wanga u wanala gai hu itela uri musi kharali vha tshi khou ṱoḓa u thetshelesa vha kone u wana zwo leluwa.

App ine ya nyanḓadzamafhungo ya matshilisano ine nda i sedza nga matsheloni ndi TikTok ngauri ndi yone app ine nda vhona i tshi takadzesa u fhira app dzoṱhe dzine dza vha hone dza nyanḓadzamafhungo a matshilisano.

Nyanḓadzamafhungo ya matshilisano yo ita uri vhathu vha songo tsha tou ṱanganesa na dzi khonani kana muṱa sa izwi vha tshi nga vha wana kha dzi nyanḓadzamafhungo lune vha ḓo kona u amba navho hone u fhirisa uri vha to ḓa mahayani u vha vhona.